Emsakazweni wakho othandekayo, izingoma ezimnandi zokuvusa abantu ekuseni futhi singene kamnandi onyakeni omusha, ngikhuluma ngey'ngoma mina ze-gospel, iy'ngoma ze-afro, iy'ngoma ze-jazz, izingoma zamasikandi lapho khona sithi mZulu, shaya ingoma, lapho khona sithi jazz jazz jazz, lapho khona sithi uma ungakutholi ekwaleni uzokuthola la. Lalela lapha-ke angihambi ngedwa ngiphethe lapho uThokozane umfoka Langa, lapho ngiphethe u-DJ Tira, lapho ngiphethe u-DJ Maphorisa, lapho ngithi vangele uthini? Sihamba lapha neNcandweni Christ Ambassadors siphethe iShongwe elikhuphukayo, siphethe umama uKholeka, siphethe no-pastor Benjamin Dube ezothi nje El Shaddai, El Shaddai, Adonari. So, mlalele wami musa nje ukuhlala ithuba leli sonta emsakazweni wakho, hlala emsakazweni wakho omnandi, siphethe izingoma ezithi ungalali ungezele kwivuka bonke.

Ukuxhumana ngokusebenzisa umakhalekhukhwini kusenda imilayezo, kuyonga, kuyonga kuyayigcina imali. Futhi kuyakwazi ukugcina nenkulumo eniyikhulumileyo uma ngabe uyibhalile noma uyirekhodile. Uma umuntu efonile kuyenzeka futhi engakutholi, futhi ukufona kudla imali eningi umzuzu nomzuzu. Okusho ukuthi, impela esikhathi esiphila kusona indlela yokuxhumana eyongayo, yikho lokhu ukuxhumana nomakhalekhukhwini sibhalelana, sithayipha, sithumela imilayezo.

Njengomgqugquzeli osolwa ngokokuphromotha okuqukethwe okungelona iqiniso noma okudukisayo emiphakathini. Ngizizwa nginamahloni ukuba ngibekwe icala ekubeni emiphakathini ngiwumuntu owaziwayo ukuthi ngihambisana nempilonhle, nanokuphika ngothando emiphakathini. Futhi izinyathelo engizithathayo ukuvikela esami isithunzi ukuba uhlelo noma uphenyo lwenziwe, futhi nami abameli bami bekwazi ukuveza.

Bhuti wami uSakhile, uma uzilolonga ufuna ukudlala umculo, kumele udlale umculo ohambisana nohlobo lokuzilolonga olwenzayo kungaba umculo opholile futhi ungaphuthumi izinsimbi zakhona, kodwa futhi kube umculo owothando noma izinga lohlobo lomculo opholile noma umculo nje okamaskandi. Kodwa ohambisana nalokhu osuke ukwenza.

Uma ngifuna ukwenza uhlobo lokubhaga efonini yami, izinto kumele ngiqinisekise ukuthi ngiyazivikela. Inombolo yami yocingo okumele ngiqinisekise ukuthi yimi kuphela onayo nombolo. Kube ikhodi lena abayisebenzayo ukuthi angiyikhombisi muntu ukuze izinto zami ziphephe. Nokuqinisekisa ukuthi umakhalekhukhwini wami unezindlela zokuvikela izinto engizigcine kuwona ngaphakathi.

Ikhwalithi yengoma isuke iveza umsebenzi owenziweyo ngaphambi kokukhiqiza kwayo, owokuthi kusebenziswe uhlobo lwestudiyo oluphambili. Kwasebenziswa imichikichiki yemishini amayikhrofoni asezingeni. Futhi uma umhlobo lube phambili lwemishini osebenza ngendlela odlala ngayo uma .

Izici zomculo ohlukene ongaba i-jazz, i-hip hop noma umculo womdanso i-electronics. Le miculo lena isuke inohlobo lokudansa osuke lihambisana ngendlela izinsimbi zakhona ey'suke zidlalwa ngayo. Umculo we-jazz yona umculo opholile lapho khona umuntu esuke inyikaza kancane, kancane, kancane ngendlela ephelileyo. Lapho khona kwi-hip hop umuntu usuke inyikaza ezivocavoca, ezivocavoca, kodwa futhi ekhombisa ukuthakasela lo mculo osuke udlala. Electronics yona okuyi-EDM, kulapho khona wonke umuntu kusebenziswa khona izicupheshu zemidlalo engaba ngopopayi lapho khona inyikaza ikhombisa ukuthakazela lo mculo osuke udlalwa, kungaba kwi-screen sethivi.